Bendizawuvula iprojekthi apho sifundisa khona abantu ngokubaluleka kokulima. Siphinde sicele oosomashishini abakhulu bazobancedisa. Ibe ngabo abathenga ezi zityalo ezi abazabe bezilimile. Siphinde sicele neevenkile ezinkulu uba bazothatha apha kubo babancedise ekunyuseni inzuzo kunye nezorhwebo, namathuba omsebenzi azotsho avele.

Into enothi ithintele ingeniso xa ndifuye iihagu kukugula kweehagu okanye zingazali. Leyo ingayichaphazela kakhulu ingeniso ngoba kaloku kufuneka zongiwe. Endaweni yokungenisa imali thina siyayichitha ngokonga zona kunye nokungazali kwazo. Uba ngaba azizali azisoze zande nengeniso ayikho. Imali iya iyashokoxeka kunye nokutya kwakhona okudurayo, kuyabiza ukutya kwehagu.

Into eyenza malume ukuba iihagu neenkomo zihlale zityebile kungokuba zihlala endaweni ecocekile kunye nokutya zikufumana ngexesha, namanzi ziwafumana ngexesha futhi ngokwanele. Nalapho zihlala khona kucocekile, namayeza ziwafumana kwangexesha kwenzele zikhuseleke kwizifo ezikhona, zingabisafumaneka. Yiloo nto ke malume ezibangela uba zityebe iihagu neenkomo.

Akufanelekanga uthi usebenza efama uphinde urhole kancinci ngoba kaloku umsebenzi owenziwa efama mnintsi kakhulu. Ngoba kwezinye ifama uye ufumanise uba kukhona iinkukhu apho kufuneka uzihoyile, kukhona iihagu, nazo kufuneka uzihoyile. Kuphinde kuyalinywa kule fama kodwa imali incinci. Kuye kufuneke uba abantu bathi ukunyusa imali kwenzela uba nomsebenzi uzohamba. Umsebenzi xa umrholisa kancinci, umsebenzi awuhambi kodwa xa umrholisa kakuhle naye azovuya, umsebenzi uyahamba.

Ndingacebisa ukuba makahlale ene-first aid kit apho ebeka khona iiPanado, iiDisprin ukuze uba ngaba umntu uphethwe noba yintloko ayazuba iPanado okanye iDisprin ikhona. Aphinde futhi acele umsebenzi ngamnye xa erhola eye noba kusedolophini azithengele amayeza akawaziyo uba uzawadinga yena umsebenzi ekuhambeni kwexesha, ahlale enawo ekamereni yakhe.

Into eyenza kube lula ukulima iitapile kungokuba kufuneka ujonge umhlaba wakho uba unjani, uphinde ufake umgquba phambi koba ufake iitapile phaa emhlabeni, uthi ukuwuvusa kancinci umhlaba. Kufuneka umhlaba wakho ube lula okanye ubemnyama ufake nomgquba. Loo nto izawukwenza kubelula iitapile zakho zikhule. Ngamanye amaxesha kuye kube nzima ngoba umhlaba uye utshise phaa ngaphantsi, yenza iitapile zingakwazi ukukhula kakuhle.

Inganceda ngokuba abantu bazawukwazi ukuzilimela, bakwazi nokuzithengisela, kuvuleke amathuba omsebenzi. Kungatsho kuphele nala maphara alapha phandle ngoba azawube esebenza nawo. Bangancedeka abantu kakhulu, ikakhulu kweli cala kweli cala lokulima. Bangancedeka abantu ngoba bangakwazi nokulima, umntu akwazi ukuyokha phaa egadini xa ephelelwa sisishebo endlini.

Xa uziphawulile iinkomo zakho zikunceda uba zingadibani nezinye. Noba zidibene phaa entabeni apho zitya khona, uzawukwazi ukuzikhomba ezakho, uzawukwazi ukukhawuleze uzibone. Noba ilahlekile, xa uxelelwa ngabantu apho beyibone khona bazawuyazi uba le ngeyakwaMama ubani okanye le ngeyakwaTata ubani okanye le ngayakulobani, bazawuzazi. Ukuphawula iinkomo inceda uba ukwazi ukukhawuleze ukuyibona inkomo yakokwenu okanye inkomo yakho.

Abantu abasebenza ezifama kufanelekile nabo bafumane imali ethe xaxa ngoba kunabantu abawaziyo umhlaba kodwa umntu abe engafunda engafundanga, engayanga esikolweni, kodwa abe eyazi into ayenzayo. Abanye bayifunda kookhokho bookhokho babo, nabo bayifundisa nabantwana abangaphambili. Fumanise uba abantwana baye bakwazi ngolo hlobo ukulima, bafunde kugogo kagogo, kanjalo kanjalo. Nabo bafanele uba banikwe imali ethe xaxa ngoba umsebenzi abawenzayo mkhulum indima abayidlalayo inkulu kakhulu.

Ukusebenzisa oomatshini kwiindawo yokusebenza ikakhulukazi kwiifama yinto engalunganga ngoba ngubani ozawubhala iinkcukacha, ngubani ozawujonga into ezimoshakeleyo? Ngoba kaloku noomatshini bahamba bahambe bamoshakale kufumaniseke uba kufuneke bekhuphe imali zokuyilungisa Uba ngaba akade alunge, ngubani ozawube edlala indima emsebenzini okanye ovale esaa sikhewu emsebenzini xa kuthe zamoshakala iimatshini?